Ndicinga indlela ebinokuxhasa ngcono abafundi abakhulelweyo ibinokuba banikwe ithuba lokuzikhethela ukuba baceba ukuhlala ixesha elingakanani na esikolweni ngendlela umntu aziva ngayo esemandleni nokuba ke kubekho inkxaso abayifumanayo, umntu xa esendlini ibe khona indlela yokuba akwazi ufunda esekhaya azifumane izinto zokufunda, iincwadi ii-assignments akwazi nokubhala amaphepha athile asekhaya.

Andingomntu owachasayo amagqirha okanye izangoma okanye andingomntu obachasayo abantu abafuna iingcebiso emagqirheni nakwizangoma xa benengxaki kodwa mna andingomntu usebenzisa ezo ndlela zinjalo mhlawumbi ukukhangela iingcebiso. Eyam indlela kukuya ekhaya nokuthetha nabantu abaphantsi xa kukho into okanye ingxaki endinayo ngokomoya.

Kum ukuyekwa kokunxitywa kweemaski ngexesha leCOVID okanye emva kweCOVID yaba lulonwabo kakhulu emva kwexesha elide iyindlela esasiyibona ilungile ngayo, kodwa andifuni uxoka ndithi umahluko wabambi kwaba mnandi nje ukubuyela esiqhelweni sokuba siphile singafakanga maski. Kwakukhona nje kodwa ke umehluko kuba ke sasizifake ixesha elide, ngoku xa ungayifakanga kwakungaqheleki ncam.

Ndicinga ukuba le ndlela ilungile kulutsha ukuthintela ukukhulelwa kuba ke iyanceda ukuba bangakhulelwa ingakumbi babe besesikolweni kodwa ke ndicinga ukuba imfundiso ngazo iyafuneka ibe khona. Okwesibini, imfundiso ngokusebenzisa izikhuseli seplastiki ii-condoms nayo ziyafuneka kuba ke bakhona abantu abaye ezi zinto zifakwayo emzimbeni eziye zingabaphathi kakuhle.

Ukuthintela umlilo umntu kufuneka asicime isibane separafin okanye ikhandlela. Kubalulekile ukuba umntu ayikhuphe into yombane eplagini xa ebeyisebenzisa. Kubalulekile ukuba umntu xa eziva asozela esebenzisa i-heater, isitovu esombane okanye eseparafini azicime ukunqanda ukuqala kwemililo.

Iingcinga zokuba abantu abangoomama badlwengulwa ngenxa yendlela abanxibe ngayo ayikho rayithi kwaye ayiyo igwenxa. Akukho lungelo lokuba umntu ongutata adlwengule okanye azithathele ngenkani ngesondo kumntu ongumama kuba enxibe ngendlela ethile. Wonke umntu unelungelo lokuba anxibe ngendlela ayithandayo. Ukuba wena ungumfana okanye ungumntu ongutata ubona indlela anxibe ngayo isisizathu sokuba udlwengule urongo.

Iyeza lesiNtu elixhaphakileyo elisetyenziswa luluntu ngumthi okanye liyeza ekuthiwa likhalane okanye ikhala, ikhalane ke uyalighawula emthini ulixube namanzi, ulifaka ebhotileni uluxube namanzi lihlale litsalele umane usela liyanceda ke kwizinto ezininzi umntu anazo emzimbeni wakhe. Umane usela ngekomityi qho emva kweentsuku okanye emva kweveki xa uziva ungekho rayithi okanye unesisu esibuhlungu okanye iialsa.

Kubaluleke kakhulu ukufundisa abantwana ngokuzikhusela xa besabelana ngesondo, kulula kakhulu ukwenza njalo kunokuba bave kootshomi okanye baqhathane ngezinto okanye nokwabelana ngesondo bodwa naxa besiva ebantwini abadala ukuba yeyiphi na indlela erayithi okanye elungileyo yokwenza xa besabelana ngesondo. Ngoko ndithi kubaluleke kakhulu, ayikokumosha kodwa kukufundisa nokubanika iindlela zokwenza beselula isuka kuthi bantu badala.